Into endiyithandayo ngomsebenzi wam wokuqhuba iiteksi kukuba ayingomsebenzi unzima kwaye into endiyithandayo kukusa abasebenzi emisebenzini bafike kwangethuba.

Ngexesha likabhubhane weCOVID-nineteen abanini beeteksi baye baqhankqalaza beqhankqalazela into yokuba iiteksi zabo mazigcwale. Le meko yandichaphazela kakhulu ngokuba zange ndikwazi ukuya emsebenzini, nto leyo yakhokhelela entweni yokuba ndimiswe emsebenzini.

Iinzame zokwenza uloliwe osezingeni likaRhawutini Gautrain aziphumeleli ngoba kaloku iGautrain idinga imali eninzi, iyacela epokothini.

Ewe zikhona ezinye iindlela ezinokwenziwa kanje ngoba iiteksi zibe phantsi korhulumente. Zingabi phantsi kwabantu abazimeleyo, zibe phantsi korhulumente.

Ndicinga ukuba loo nto soze isebenze emateksini ngoba kaloku iteksi inendawo encinci ayifani nebhasi, ibhasi yona inendawo, inendawo enkulu. Xa kunobakho izitulo ezinamavili ezingeniswayo eteksini, loo nto ingathetha uba inani labakhweli beteksi kunganyanzeleka ukuba linciphe.

Ndingatya ukutya okufana namandongomane, umdiliya kunye nebhanana. Oko kutya kuya kunceda umzimba wakho uhlale unamanzi kwaye uhlale unamandla.

Apha kum ekuhlaleni, hayi, ingaba ndiyaphosisa azikho iinkonzo ezikumila bunjalo. Abantu abadala xa bedinga isithuthi sokuya esibhedlele, umntu uye aziqashele ngokwakhe imoto.

Mhlekazi, qho xa inguwe osilandayo wasoloko ufika emva kwexesha. Ingaba ibangelwa yintoni na loo nto? Ingaba zintoni esinozenza ukuze loo nto ingaphinde yenzeke? Qaphela kaloku, mna oko xa ndinithutha ndifika phambi kwexesha, wena wasoloko ufika emva kwexesha. Ingaba loo nto ibangelwa yintoni na? Okanye akuvukeki mhlawumbi, uye ubethwe kuvuka?

I-V A Waterfront yindawo entle kakhulu ngoba kukho iivenkile zempahla ngaphakathi kuyo, kukho ii-restaurant zokutya kwaye yindawo enomtsalane kakhulu lena. Izikhilomitha ezingamashumi anesihlanu ukuya apho wayevalelwe khona owayesakuba ngumongameli welizwe laseMzantsi Afrika uTata uNelson Rholihlahla Mandela.

Into ebangela ukuba baxabane abaqhubi beetekisi nabaqhubi bezinye iimoto kukuba abaqhubi beetekisi baqhuba ngentando yabo, ngokungathi ngabo abaphathi bendlela. Abamkhathelelanga omnye umntu abadibana naye endleleni, baqhuba ngendlela yabo evisa bona kamnandi.

Ndingababalisela ukuba le ndawo yindawo esesiqithini apho owayesakuba ngumongameli waseMzantsi Afrika wayebanjwe wavalelwa khona iminyaka engamashumi amabini anesixhenxe.

Mmelwane, musa ukunika umntana ongaphantsi kweminyaka evumelekileyo ukuba aqhube isithuthi endleleni. Loo nto leyo ingakutsalela amanzi ngomsele, angabanjwa nobanjwa ngoba kaloku unyana lo iminyaka yakhe ingaphantsi kweminyaka evumelekileyo yokuba abe ngumqhubi.